Ndingaziva ndixhalabile kodwa ndiza kumxhasa ukuba ndifuna aqhubeke neenjongo zakhe. Ndingathi ndiyakuqonda ukuba uneenjongo zakho kwaye ndiyakuva, ndifuna ukukunceda ufezekise amaphupho akho ngelixa usazi naxa kufuneka ufunde izinto ezintsha ukuze uphumelele kule ndlela oyikhethileyo.

Imidlalo yeevidiyo inceda abantwana ukuphucula izakhono ngokukhawuleza, ukulungisa iingxaki kunye nokusebenzisana nabanye. Kwakhona inokubanceda bafunde ukulawula uxinizelelo kunye nokuzola xa bekwiimeko ezingxamisekileyo.

Iitumente zebhola zombhoxo kunye neqakamba zenza abantu bendawo bahlangane, zikhuthaze ukuzivocavoca kunye nempilo entle, zonyusa ukholo nokudibana koluntu. Zikuncede ekunciphiseni ubuqetseba kwaye zinike amathuba amatsha emisebenzi kunye nentsebenziswano phakathi kwabantu.

Mntwana wam, ukudlala imidlalo yeevidiyo kwi-intanethi kunokuba kuhle kodwa kufuneka ube noqaphelo kuba abantu ongabaziyo banokuziphatha kakubi okanye bakucelise ulwazi lakho olungafunekiyo. Kubalulekile ukuba ungabi nentlalo kakhulu nabo, ungabelani ngolwazi lwakho lomntu siqu, kwaye uthi cwaka xa ubona into engalunganga. Ngale ndlela uya kukhuseleka.

Ulutsha lwezemidlalo lufunda izakhono zobomi ezifana nokusebenzisana nabanye, ukuzimela, ukuzilawula, ukuzimisela kunye nokumelana noxinzelelo. Kwakhona bafunda ukuziphatha kakuhle, ukuthembeka kunye nokuxoxa ngempumelelo.

Ngokoluvo lwam oyena mdlali ophume izandla kwiqela lebhola ekhatywayo ngowona mdlali unamakhono agqwesileyo okubetha, ukulawula ibhola nokuyiqhuba ngokuqinisekileyo.

Owona mdlalo wevidiyo endiwuthandayo ngumdlalo weFIFA kuba undinika ithuba lokuziva ndidlala ibhola ngokwenene, ndikhuphisana nabanye kwaye ndiphucula izakhono zam zokucinga ngokukhawuleza kunye nokwenza izigqibo.

Ukuphumelela kweBafana Bafana kwindebe yeAfrika ngo-nineteen ninety-six kwalimanyanisa ilizwe ngokwandisa ukuzingca nokuzithemba kwabo bonke abantu. Kwadala umoya wobunye phakathi kweentlanga nezizalwane kwaye kwakhuthaza ukholo lwesize ngokubanzi.

Abaqeqeshi kwezemidlalo esikolweni badlala indima ebalulekileyo yokufundisa ulutsha amakhono, ukukhuthaza, ukuzimisela, ukusebenzisana kunye nokuziphatha kakuhle. Banceda abafundi baphucule impilo yabo kunye nokwakha umoya wokhuphiswano olusempilweni.

Owona mdlalo ogqwesa kakhulu eMzantsi Afrika ngumbhoxo. Lo mdlalo unabantwana abaninzi abawudlalayo, unethuba elikhulu lezemidlalo kwaye iqela lesizwe leSpringboks linembali eqaqambileyo kuquka ukoyiswa kwimidlalo yehlabathi yerabhi. Oku kubonisa amandla kunye nempumelelo kule midlalo.

Ndicinga ukuba uSiya Kolisi intshatsheli yeSpringboks ungumzekelo omhle kubantwana abanintsi ingakumbi amakhwenkwe, ngoba uSiya ukhuthaza ukuzimisela, ukungoyiki kunye nokusebenza nzima ukuze afikelele empumelelweni. Ukwenza kwakhe imeko yomzekelo omhle wokuba abantu abasemva kwemvelaphi eyahlukeneyo banokuphumelela ngamandla nokuzithemba.

Njengomzali ndingamisela imigaqo ecacileyo malunga nexesha lokudlala imidlalo yeevidiyo, ndikhuthaze umntwana ukuba abe nezinye iintshukumo ezifana nemidlalo yangaphandle, kwaye ndihlale ndinengxoxo naye malunga nokubaluleka kokulinganisa ixesha nokugxila kwezemfundo nezinto ezibalulekileyo ebomini.